Go fokotsa kgono ya go batla tiro mo malatsing ano, dikgato tse dingwe tsa go batla tiro di dirwa ke marangrang, go tswala batho ka ntle mo dikgwebong tse di tlhabologang, go kgoreletsana kgolagano le ditshwenyegelo tse dingwe tsa botshelo. Ditlhwatlhwa tsa data di amana le ditlhwatlhwa tse dingwe tse di kwa godimo tsa botshelo, go fokotsa tswelelopele ya batlhokatiro, batlhokatiro ga ba kgone go ikgolaganya le ditšhono tsa thuto le tsa tiro. Ditlhwatlhwa tsa data di ama thata ba ba humanegileng, dinyenyane tsa data tse di turang, ke bongwe di tura thata go feta ditshenyegelo tsa bongwe tsa di-bundle tse di turang.

Data e ke e dirisang ke data ya kgwedi ya phelelo ya tebogo, e na le data ya kgwedi ya hundred gigabyte, fifty gigabyte anytime plus fifty gigabyte night express ka four hundred and fifty rand. Ke e dirisa mo inthaneteng, ke e dirisa go bua jaaka WhatsApp-o le Facebook le go batlisisa mo inthaneteng mahala. Fifty gigabyte ke dirisa anytime fa ke batla, fifty night express ke ya bosigo fela.

Data e ke dirisitseng mo kgweding e e fetileng ke ya four hundred and fifty, fifty gigabyte anytime plus fifty gigabyte night server. Ee, o e dirisa mo phakela, motshegare otlhe then fifty gigabyte ke ya bosigo e thoma ka twelve go fitlha ka six ya phakela, o e dirisa lebaka le le leele go fitlhelela ga kgwedi fela mafelo a kgwedi. Ga o batla go reka data o tshwanetse o lebelele gore o kgona go reka ka tlhwatlhwa e ko tlase kapa jang.

Nka itumela thata ga nka kry-a hundred gig anytime le hundred gig night server. E tsene ka di one tsa kgwedi ga e simolola go fitlha ga kgwedi fela.